Ee, jaaka morogo wa ting, morogo wa thepe, morogo wa lerotho le morogo wa mowa.

Ee, ke ka tsela e e bonolo. Diapolo di tlhoka naga e e batang, jala peo kgotsa setlhare, tlhokomela ka metsi le letswai la dijalo. Dipanana tsona di tlhoka mafelo a a mofuthu, jala setlhare mo mmung o o nang le metsi a lekaneng.

Go jala tamati, jala peo mo mmung o montle. Fa di gola fetisetsa mo tshimong, di batla letsatsi le metsi. Go roba, fa di botse di khubedu roba ka bonolo.

Ee, ke ka tsela e e khutshwane jaana. Go jala, peo ya Rooibos e sala mo mmung wa kapa, Aforika Borwa ka pula ya mariga. Go gola, semela se gola mo letsatsing ga se batle serame thata. Go roba, magatse a a bojwang a a kgaolwa ka selemo. Go omisa, magatse a phatlhiwa a besiwa mme a omisiwa. Go dira tee, a phuthelwa a rekisiwa fa o dira kopi o tshasa magatse a a omileng ka metsi a a belang.

Ee, ga ena kafaene o ka enwa bosigo gape e na le antioxidant e sireletsa mmele. Go fokotsa kgatelelo ya madi, go thusa pelo, go thusa pelo e e sa itumedisang e thusa go fola, go thusa boroko mmele o phuthuloga.

Sa mathomo ke pula e nnye 'tla dirisa drip irrigation kgotsa jala mo mafikeng a a nang le pula. Serame se se maswe, jala mo mafikeng a letsatsi kgotsa sireletsa semela. Go omisa magatse ka tsela e maleba, omisa ka letsogo le moapeso o o . Theko e e phaphametseng kgotsa mmaraka o sa tlwaelegang, ikopanye le dikgwebo tse di oketsang boleng le mebaraka.

Ditlhokego tsa metsi le phepo e sa lekaneng. Dikokwanyana le malwetse, phetogo ya maemo a letlhabula le ya tshimo. Ditlhoko tsa madi le marenyane a kwa godimo, kgwebo ya maemo a lefatshe.

Ditsela tse dišwa ke di-juice le smoothies. Maungo a a tshatshitsweng frozen, diphuthedi tsa maungo, fruit bars go ba snacks, dipompong le dikuku.

Ke diapole, dipanana, ditamati, dipiere, dilamunu. Go reng ke ka gore di bonolo go jala mo mafelong a mantsi gape di na le tatso e e ratwang ke bontsi. Di na le melemo ya botsogo e le go di-vitamin-i, di kgona go bolokwa le go tsamaisiwa ka bonako.

Ditapole, khabetšhe, letlhotlho, anyanese, ditholwana tsa lettuce ka ntlha ya eng? Ka ntlha ya gore di gola mo mafelong a mantsi, ditheko e e kwa tlase, di nna le melemo ya matsogo, di ka jewa ka ditsela tse dintsi.

Ke dijo tsa tse di fepang bontsi jwa batho. Di dira dijo tse di botlhokwa jaaka bogobe, senkgwe, pasta le porridge, di thusa balemi ka ntlha ya gore di gola mo mafelong a mantsi.

Fa go buiwa ka wine farming go tewa go jala ditlhare tsa morara grapes, tse di dirisiwang go dira wine. Morara o a jalwa, o a tlhokomelwa mme fa o botse o dirisiwa mo di farming go dira wine. Ke temo ya kgwebo e e tlisang madi a mantsi mo mafelong a go tshwana le South Africa, Italy le France.

O tlhoka lefelo le le siameng le le nang le letsatsi le mobu o o siameng. O tlhoka metsi ka metlha, o tlhoka peo kgotsa dijalo tse o di batlang, o tlhoka dithulusu tsa temo jaaka fosholo le mogape o tlhoka gape le mobu o o nonneng.

Ga e jalwe kae le kae, Rooibos e gola fela kwa mafelong a a nang le tikologo e e kgethegileng mo kapa Borwa . Ka jalo balemirui ba dirisa mafelo a a seng a setse a le teng, ba sa senye tikologo e mengwe. Go thibela go senyega ga mmu merogo ya Rooibos e na le metso e e nonofileng e e thusang go tshegetsa mmu le go thibela phefo le pula go e phutholosa.

Mabele a sorghum a kgona go gola mo mafelong a komelelo, magatse e na le phepo e ntsi e ganetsana le komelelo. Goreng di le botlhokwa? E fepa batho ba le bantsi, e na le phepo e e botoka, e kgona go gola mo maemong a thata gape e dirisiwa mo dijong le mo ikonoming.

Rooibos e nyaka lefelo le le omileng, peo e e siameng, mokgwa wa go jala, metsi le tshireletso gape le nako ya go kotula.

Dinonofo tsa Rooibos, ga gona caffeine, e na le antioxidant, e na le tennis tse di fokotsang jwa metsi. Melemo jaaka sejalo se se rekisiwang, e ka rekisiwa e omisitswe kgotsa extracts-e e e nang le phepo e e botoka. E tlisa letseno mo balemirui, e na le dipheko tse di siameng mo pelo, letlalo le mmele ka kakaretso.

Mo dijong e ka dirisiwa jaaka tee, e ka tsengwa mo di-pudding kgotsa di-jam-e, mo ditlolong tsa go intlafatsa, e ka tsengwa mo sa letlalo. Sesepa kgotsa lotion ka lebaka la antioxidants le go thusa letlalo. Mo madirelong a mangwe e ka dirisiwa mo ditlhakong tsa go tlosa stress le mo di pharamaseng tse dingwe.

Juice-ng go dira matute a merogo, merogo e fosololetse go dira juice e e nang le phepo e e oketsegileng. Blending kgotsa smoothies, go kopanya merogo le maungo go dira dijo tse di monate le tse di nang le phepo. Baking le snacks tse di nang le merogo. Go tsenya merogo mo biscuits, bread le chips go oketsa phepo le tatso.

Dinawa, dikgoga tse di tshesang, merogo ya setlhare ka ntlha ya eng? Ke di reka ka gonne di oketsa botsogo, di nonofile mme di thusa go netefatsa gore mmele o aroganya phepo ka tsela e e maleba.